Ba eletsa ka tsela e le nngwe. Tjhelete ya hore e ka fumaneha, ke ho bua le motho ya ka mo tshepa. Ya tla mmontshang le tsela ya hore o tlo kgona ho ho fepa lekeishene jwang ka meroho eo. Ebile a kgona le ho mmontsha serapa seo a nang le sona ho ka etsa ntho eno. Ka tsela eo, a ka thola tjhelete. A ka kgona le ho qala serapa sa meroho ya hae. Kapa a ka ya masepaleng a bua le ba masepala, ba masepala ba ka mofa monyetla wa hore ba mo thuse ka tse ding tsa di dintho tse jalang. A kgone ho thola meroho ya hae.

Nka siela ngwana a moholo polasi. Ka mo siela le melao ya hore a siele ba bang ha hola. Hobaneng, hobane polasi eo ho bona kaofela e tla ba yona e ba phedisang. E tla ba yona e ba fepang, e tlaba yona e ba etsetsang tsohle ha ntse ba phela.

Kwana, le jwetse bana ba ka. Naha ena ya rona ena e ile ya nkuwa ke makgowa haba fihla. Bana ba mo ba mmala o mosweu. Ba fihlile ka tsohle tse ba ne ba na le tsona, ba fihla ba di tjhentjha le batho ba rona ka mona. Batho ba rona ka mona le bona ka ho rata. Ba dumela ba nka tseo tse ba sa di tsebeng, ba fana ka lefatshe. hona tjena that's why re phelang tlasa kgatello, ya makgowa.

Ke nna fela ha Dineo mohaisane a batla transport e tla mo tsamaisang. Koloi e tla mo tsamaisang ho ya dimmarakeng. Kapa a kope batho ba dimmarakeng ba tle le dikoloi tsa bona.

bo boholo, ba hore ngaka e hlahlobe dikgomo tsa hao. Ke hore dikgomo tsa hao di se be le mekgohlane, dikgomo tsa hao di se be le mathata. Ebile ko hore dikgomo tsa hao di hlabue ente. Dikgomo tsa hao di phele hantle. So ke ka mokgwa oo, ngaka e leng bohlokwa haholo-holo. Hore e hlahlobe dikgomo tsa hao.

Ke ne ke founela wa Lefapha la Kantoro ya Mmuso. Ke botsa hore naha e santsane e emetse bang ba yona. Ho tla etsahala jwang ka yona?

Ka e etsa ka mafura. Ka lo e fraya ka mafura. Ha ke fetsa mono, ka e rekisetsa batho. Nka no etsa di-salad ka yona ka no rekisetsa batho. Nka no etsa ntho di ngata ka yona, ka no rekisetsa batho. Hobane e tholaha ka tsela tse bonolo.

Ntho e bohlokwa ka ho fetisisa ke hlompho, le ho kopa. Ha o kopa, ha ho na taba hore morabe o jwang, lebala le jwang. Mara ntho e nngwe le e nngwe e o e kopang o tla e fiwa.

Dumelang. Ke founela wa lefapha la mmuso. Ke tsebisa hore basebetsi ha ba fumane nako ya ho ya dijong, nako ya ho phomola, ba dula ba sebetsa nako ena kaofela. Re le polasing ena ya ntate ka tseleng ya Wesselsbron.

Jwale motho eno, o tla di hlokomela, o tla di sheba, o tla etsa ntho e nngwe le nngwe. Tsona di tla mo thusa fela ho nwesetsa. Yena o tla di hlokomela hore di ba hantle hore di nwesetse.

Seo nka se hlalosang hona tje, ka batjha ba jwale jwale. Batjha ba hona tjena, ntho e ba e etsang e ba e tsebang ke technology. Ha ba bua, ba bua technology. Ha ba ja, ba jap technology. Ha ho na e ba e etsang ka ntle ho technology.

Seo nka se etsang, ke ho bulela metsi di tsela e sale nako. Ke di ahele hore di seke di a tsamaya le mobu. Ka senyehelwa ke mobu.

Metsi ho wa, ho wa tlela ka leano la hore a be teng, ebile le ho wa boloka. Ke ka hoba le ditanka kapa ke ho aha leamo, letamo le leholo. Le tla reng ha pula ena, le kgelle metsi a mangata. Ka nako ya komello be ke tseba hore metsi a teng.

Ho ka se be le letho, le tla nthibela. Ke ka lokisa mobu wa ka, le nna ke a jala lehlaka lena la moba. Ka etsa tjhelete.

Ntate rapolasi, nka se kgone ho theohela bekeng e latelang tje ka ho nkopile. Mathata ke hore ha ke na monate bophelong, ho a bata hona tjena. Nka se kgone nka se fihle ho tshela bosiu kaofela ke eme. Ke tla kula haholo fela.

Molekane wa ka. Ho na le meroho e meng e ka phehuwang e mengata. E be kenywa ka hara makotikoti, e beiwa hona mono. E tla e tla jewa ka mora nako. Ho ya ka meroho e tshwanang le bo spinach, thepe, ho tshwanaka le bo di keng tsena. Diperekisi o kgona ho di kenya mane, dinawa.